Ewe, ndicinga uba ikhona inzuzo nangona ingakhokhelela ekubeni uba abaqeshi baqeshe abantu abambalwa ngenxa yoba kuza kube kusebenza ezi robhothi kwezi fama. Okungcono kukuba kuqhutyekekwe kusetyenziswe abasebenzi, hayi iirobhothi.

Ndicinga ukuba iziqhamo ezikhula kakuhle kwimimandla engaselunxwemeni iya kuba yiapile, ibhanana, iiorenji kunye namaqunube, ii-grapes ukutsho.

Okokuqala, licebo elihle kakhulu elo ngako ke ndingamcebisa uba athenge iziqhamo, hayi, imbewu aze atyale. Ayikhuthalele ngokuthi ayinkcenkceshele, ayihlakulele, ayigade ingabi nalo ikhula ukuze ikhule ngokuphucukileyo imnike izityalo ezintle neziya kuthi zibe yinzuzo ngakuye. Ayikhusele ngokuthi ayibiyele igadi leyo. Ziingcebiso zam ezo.

Yho kunegalelo elibi kakhulu nelikhokelela ekubeni abalimi iifama zithobe inani labantu abadingeka ukuba mabaqashwe. Abantu uyofumaniseka ukuba babizwa ngelixa kuvunwayo kuba kwiindawo eziliqela ingekafiki obu buxhakaxhaka, obu xhakaxhaka bungekafiki. Bafane bancedeke kuba kuvunwa nafane babe mbalwa xa kutyalwa kuba obu buxhakaxhaka buyakwazi ukuzityalela buphinde buhlakulele. Ngoko ke lwenza intswelangqesho ikhule nangakumbi nangona obu buxhakaxhaka bunceda ekucutheni ixesha elinintsi emalichithwe emasimini.

Okokuqala, abasebenzi mababhaliswe kwisebe lezabasebenzi bafumane amalungelo njengamntu wonke osebenzela nalo neliphi na icandelo. Futhi babe nexesha lokuqala umsebenzi, ixesha lokuphumla baye kwisidlo sasemini, baphinde banexesha eliqinisekisiweyo lokugoduka baye emakhaya. Futhi bakhathalelwe bangathathwa njengabantu abangamakhoboka, bahlonitshwe. Yinto endingathanda ukuba umqashi ayilungiselele umntu osebenza efama.

Ingcebiso engamnika yona kukuba umbona wakhe awukhathalele, awuhlakulele ungabi nekhula. Futhi athenge amayeza abulala izinambuzane ezithi ziye zitye umbona, umbona aphele ebola engekafiki nakwixesha lokuvuna kuba etyiwa yiminyiki le ikhula kwidiza lombona ibangele umbona angakhuphi isivuno esilindelekileyo. Ayigade intsimi yakhe, ingakumbi kumasimi asezilalini angabiyelwanga, ayigade ukuze izilwanyana zingayihlaseli.

Izibonelelo zikaRhulumente zenkxasomali zidlala indima enkulu kakhulu ekuvuleleni amathuba omsebenzi kulutsha noluntu. Imithandazo yam ihlala isithi ingase le mali ifikelele kubantu abanenjongo efana nqwa nekaRhulumente, njongo ezo zokuphuhlisa nokuvelisa amathuba omsebenzi ukuze abantu babe nento yokubeka etafileni, balale bedlile. Ngathi ingahlala iqhubeka esi sibonelelo xa sithe savela sixhase uluntu kwezolimo.

Siluncedo kakhulu kuba esi sakhono sinceda futhi siye sibonise uba ithini inkqubela kwezolimo okanye nokufuna oko ukufuya oko, ukuze wazi ingaba njengoba iminyaka ibheka phambili uyakhula na noba uyadodobala kule nto uyenzayo. So esi sakhono sibaluleke kakhulu.

Isizathu sokuqala kukuba baphosana nezifundo okanye azikho izifundo ezinzulu ngezolimo kumabanga aphantsi. Okwesibini, kwiindawo abakhulele kuzo abababoni abantu abayenze izifundo zolimo nabenza inzuzo baphucule ubomi babo. Okwesithathu, bacinga inoxanduva oluninzi neyenza into yoba inzuzo yemali ize kade bengazi iinkcukacha ezigcweleyo ngezinto ezidibaniselene nokulima.

Mna into endingayenza kukuba ndabelane nabanye abantu nabo baxhamle kwesi spinatshi sam kunoba ndizivingcele ndedwa ngespinatshi esingaphela siphinde sibune ndingakhange ndisitye sonke. Ngcono ndabelane nabantu bokuhlala.

Isizathu sokwenza oku kukuba ndiphuhlisa abalimi basezilalini bafumane ukukhuthazeka, benze besazi izityalo okanye imifuno yabo iyahamba iyothengiswa kwiivenkile ezinkulu ngolu hlobo. Loo nto iyabakhuthaza uba baqhubeke besenza njalo ngoba izinto zabo zikhombisa uba zisemgangathweni futhi zi-fresh zifanele ukungena kwinqanaba okanye kumgangatho wale venkile yam. Kahle kahle ndizame ukubanika iinkuthazo.

NjengoMphathiswa wezeZimali, ewe, kubalulekile kakhulu ukuxhasa ngemali isebe lezolimo nokufuya kuba oku kwenza kuphucuke uqoqosho loMzantsi Afrika kuba ezi mveliso zivela kwezolimo okanye kwimfuyo leyo siye sizithengise kumazwe ngamazwe. Loo nto ithetha ukuthi imali izawungena kuMzantsi Afrika qho sixhasa kweli cala, kuphucuke omakuveliswe kwezolimo kuveliswe nakwicala lezemfuyo. Loo nto iyenza kukhule le cycle okanye le mali ijikeleze apha uqoqosho luphucuke.

Xa imfuyo igula uyibona okokuqala ngokungahambi ngendlela ibikade ihamba ngayo, ezinye ziphume imifinya, ezinye zingabi sakhulula iingqathane, ilindle ke ukutsho, kodwa zitsho into ebumanzi bumrhudwarha kanje, into angacaci ingathi ziingqathane. Iyakhombisa uba imfuyo le yakho ikwimeko engaginyisi mathe, ngoko ke qale uyikhusele okanye uyinike amachiza ayifaneleyo.